Ndiyacinga ukuba ndiyacinga ukuba zine endiqinisekise ngazo. Eyokuqala yibhola yombhoxo le eyayidlalwa ngonyaka wama-nineteen ninety-five, iMbasa yezizwe, yayibizwa ngokuba yiBhola yoMbhoxo yeeMbasa zeZizwe. Eyesibini yibhola yeqakamba eyayidlalwe ngonyaka wama-two oh three eyayi-ICC Cricket World Cup and yaphinde yadlalwa ngonyaka wama-two oh seven eyayiyi-ICC World Twenty Twenty. Enye endisayikhumbulayo yibhola ekhatywayo le yayidlalwe ngonyaka ka-twenty ten eyayibizwa ngokuba yiFIFA World Cup.

Mna ke ndingakhetha owam unyana umthengela iimfonomfono kuba kaloku khumbula imfonomfono ineendidi ngeendidi zeevidiyo apho azokhethwa khona kwaye uzoba negunya loba akhethe ezo azifunayo zithi xa ezimdakile akwazi uzisusa afake ezinye. Kanti ke kwiPlayStation akazuba nandidi ngandidi uzonikwa leyo afanele ayidlale kwaye isomdika, kuyonyanzeleka kwamna lowo ndiphinde ndithenge enye. Kanti ke xa enemfonomfono uba ufune emoto kwangoku uzawukwenza eyemoto, uba ufuna eyoopopayi okwangoku uyokwenza leyo, njalo njalo.

Imicelimingeni iyohluka. Eyokuqala kuba nzima ukuba umntana aqhelane nabanye abantu ngaphandleni kwabo ahlala nabo apha endlini, ngoku imenze loo nto angakwazi uthetha nabanye abantu. Futhi kuba nzima uba ukuba aqhelane nabanye abantwana akwazi uthetha nabo uncokola nabo. Loo nto iye imenze xa iphume ngaphandle kube nzima uba akhe abahlobo enze nezihlobo. Kwaye uye umntana afune usoloko ezikwezi videos angafuni ukwenza nto xa ehleli ekwezi zinto, ngoko ke nayo naloo nto iba ngomnye umcelimngeni.

Ndingathi oyena mdlali wombhoxo endimthandayo nguSiya Kolisi. Ndimthandela ukuba ngomnye wabantu abamnyama abafike benza umehluko kwibhola yombhoxo waphinde wawaphatha esuka kwiindawo nje edelelekileyo. Ngoko ke uye wakhuthaza nabantwana abancinci ababelandela emva kwakhe ukuba nyhani kuyakwazeka ukulunga.

Ndicinga ukuba Amabhokobhoko seweyiwine kane indebe yehlabathi ukuqala ngomnyaka ka-nineteen ninety-five. Mna ke ngale nto ndiziva ndichulumancile kwaye ndinethemba lokuba imidlalo apha eMzantsi Afrika noko iye iphucuka kwaye imidlalo nje kwayona iyamphuhlisa uMzantsi Afrika imbeke emephini.

Kaloku lo nyaka wamanya isizwe ngokuba iintlanga ngeentlanga zaza zonke zizobukela lo mdlalo, umntu nomntu bovana kwade kwenziwe iingoma iyakhutshwa iingoma ayayisithi, waka waka ma-e-e, wonke umntu eyicula, it's time for Afrika. Kulapho ke abantu iintlanga ngeentlanga babecula le ngoma umntu nomntu esazi le ngoma, kulapho abantu kahle kahle apha eAfrika kwakwazi uphiliswana khona.

Ndingathi mntana wam, akulunganga ukuba udlale iividiyo nabantu angabaziyo. Ndimbonise izinto ezizizo nee-newspaper ii-articles ndimbukelise nezinto ezibonisayo ukuba akulunganga kuba abantu kaloku phayana bayakwazi uthathwa, bayakwazi ubiwa. Umntu nje uthatha nje imiqathango yakho apha online kwi-intanethi usogqiba ayisebenzise okanye azenze umhlobo wakho kwezi vidiyo kanti ngumntu omdala, kuphele ekubulala okanye ekuba.

Kaloku ndingayicebisa ngelithi, mna kuqala ndingumntu weebhola zemidlalo ngoko ndiyayazi ukuba le nto ecaphukisa njani ukuba kwiqela okanye kwiqembu eli liye lifumanisike uba liyabethwa oko kodwa into ebalulekileyo kubalulekile ukuba wena uyithande le nto uyidlalayo kwaye uyilangazelele. Into ebalulekileyo kukuba le ndawo uyinikiweyo uba uyidlale uyidlala ngamandla kwaye kusekho abantu abazombona babone nokubaluleka kwakho kwakhe kwaye usezawupikwa azangancami. Kuba esoncama uzokwenzani? Ngcono uqhubeke ube nzima kule ndawo uyinikiweyo uba uyidlale.